Ama-ajensi asebenzisa izimoto ezinama-alamu. La ma-alamu akhala ngale ndlela yokuthi uyakwazi ukuyizwa uma isaqhamuka, isakude. La ma-alamu iwona akwaziyo ukuthi azise umuntu olandelayo, noma omunye umuntu osemgwaqweni, ukuthi kunemoto ephuthumayo edinga ukuthi mayindlule masinyane.

Isicishamlilo senza isiqiniseko sokuthi uma sibhekene nento ekanjalo, sisebenzisana kanye namaphoyisa okungase futhi kube usizo ukuthi lisebenzisane nama-social worker, okuyiwona akwazi ukuthi angenelele kwisimo esikanjena.

Kubalulekile ukuthi kufakwe inombolo yamaphoyisa, ezabosizo oluphuthumayo, okungaba izicishamlilo, kanye nabahlengi beyimpilo zabantu. Kubalulekile futhi ukuthi kufakwe izinombolo zama-social worker. Kubalulekile futhi ukuthi kufakwe izinombolo zabantu ababhekane nokuhlukumezeka.

Okokuqala okumele ukwazi njengesicishamlilo, uma uphendula ucingo oluphuthumayo, noma uma nje uyisicishamlilo, kufanele wenze isiqiniseko sokuthi umzimba wakho uyawuvocavoca ngeyikhathi zonke. Lokhu kuyasiza ngoba izimpahla osuke uzigqokile esikhathini esiningi ziyasinda, kanti futhi kwesinye isikhathi uyaye ufice imililo emikhulu kakhulu, ezokwenza ukuthi usheshe ukhathale. Okubalulekile-ke ukuthi kufanele uzivocavoce ngazozonke izikhathi. Kufuneka uqikelele ukuthi ngaphambi kokuthi uvule amanzi, ipayipi lakho ulibeke kahle, likahle, liqondile, uphinde ube nomuntu ozokwazi ukuthi akubambise.

Yebo, impela kusafanele kakhulu ukuthi abantu bagqoke amamaski ezithuthweni zomphakathi, ngoba awazi noma umuntu ogibele naye emotweni, usanalo yini igciwane. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi uzivikele ngazo zonke iyikhathi, ngokuthi ugqoke imaskhi.

Esikhathini esijwayelekile nje, uma iziguli zilinde udokotela isikhathi eside, lokho akuvamisile ukuthi kube nomphumela omuhle. Isizathu salokhu yingoba, abantu banokugula okungafani, abanye badinga usizo oluphuthumayo, kanti abanye badinga usizo olukahle. Lokhu-ke kuba yimbangela yokuthi uma isiguli silinde isikhathi eside, kuyaye kusuke kungaziwa ukuthi leso sguli sidinga usizo oluphuthuma kangakanani. Okungenayo-ke imiphumela emihle leyo, ngoba ikakhulukazi futhi abantu abancane, kanye nabantu abadala okuyibona abasuke bebuthakatha kakhulu uma begula.

Abasebenzi bezempilo bangazihlonipha izinkolelo namasiko abantu, ngokuthi benze isiqiniseko sokuthi bayabakhumbuza ukuthi kufanele beqikelele ukuthi bephuze imishanguzo yabo abayitholayo emtholampilo ngesikhathi. Bese-ke benza isiqiniseko sokuthi bayaphuza-ke namanzi, badle futhi ukudla okunempilo ngazo zonke iyikhathi.

Lezi izinto, izinto ezishiwo abantu abanganalo ulwazi ngento ethile. Lokhu-ke kuba nomthelela omubi ngoba kudala ukuthi abantu badideke ngenxa yokungabi nalo ulwazi oluqondile, noma olunembile.

Uma bekungaqubuka umlilo endaweni yangakithi, bengizobona ukuthi impilo yami ayiphephile, ngoba emijondolo, isikhathi esiningi, izindlu zemijondolo ziyasondelana, kanti futhi zibanga umlilo omkhulu, onamandla, futhi osheshayo. Lokho-ke obokungeke kube nomthelela omuhle ekutheni umlilo ucimeke kalula abezicishamlilo, ngoba kuthatha isikhathi ukuthi befike eyindaweni zasemakhaya.

Abashayeli kufanele bezifundise ukuthi bephumule uma beshayela ibanga elide, ngoba uma bengaphumuli, lokhu kuyimbangela yezingozi ngoba bashayela uma sebekhathele. Okunye futhi okubalulekile, ukuthi abashayeli bengashayeli bephuzile. Uma ucabanga ukuphuza, yenza isiqiniseko sokuthi angeke uze ushayele imoto.

Kumele zenze isiqiniseko sokuthi izimoto zazo ziphephile ngazozonke izikhathi, nanokuthi izimoto zazo zinejubane elanele, kanti nabashayeli bayakwazi ukushayela kahle uma imoto zisesivininini. Kuphinde futhi, izicishamlilo kufanele zenze isiqiniseko sokuthi zihlezi zizivocavoca ukuze zizohlezi imizimba yazo ikulungele ukusebenza.

Ngingavuma, ngiphinde ngikhuthaze leli lunga, ukuze sizoba nesibonelo khona lana ngaphakathi kwiqembu leli lomphakathi lamadoda, ukuze sizoba isibonelo esihle, siyileliqembu elisiza umphakathi.

Ukuya emtholampilo uyothola amakhondomu, noma uye emtholampilo uyohlola ukuthi ungabe unawo na, igciwane. Uma unganalo, wenze sure ukuthi uthatha amaphilisi abizwa ngokuthi i-PrEP.

Uma umuntu eyeka ukuphuza imithi ayinikezwe udokotela osemthethweni, lokho kungaba nomthelela omubi, ngoba kungase kwenze ukugula kwakhe kube nzima kakhulu, kungabi ngcono, okungawona-ke umqondo omuhle.

Izinzuzo zokusebenzisa amakhambi esintu, ukuthi asuke isikhathi esiningi, asuke enempilo, kanti futhi kusuke kuyinto yendalo. Kodwa okuyingozi ngalokhu ukuthi, ngaleso sikhathi uma uwasebenzisa, kungenzeka kube awuwasebenzisi kahle, okanye awuwaklinanga kahle, noma awuwahlanzanga kahle ngaphambi kokuthi uwasebenzise.

Kufanele ukuthi usheshe uqale imishanguzo, ukuze uzodambisa igciwane elisemzimbeni wakho, ngaphambi kokuthi libhebhetheke lenze isimo, noma amasosha omzimba wakho abebuthakathaka. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba le mishanguzo iyakwazi ukuthi isheshe ilwisana negciwane eselivele selikhona emzimbeni, ngaphambi kokuthi landa kuzo zonke iy'nhlangothi zomzimba wakho.

Ngingakhuluma naye, ngimbuze ukuthi ulimele kangakanani, kanti futhi uzizwa enjani. Ngiphinde ngimqinisekise ukuthi ngizomsiza, ngimhlenge, ngimsize, ngimsule isilonda lapho alimele khona. Ngiphinde futhi ngibe khona ukuze ngizokhuluma naye uma kukhona okunye akudingayo.

Esikhathini esiningi emphakathini esiphila kuyona, abantu besilisa, noma amadoda ibona okwaziwayo ukuthi ibona abanezimpilo ezingcono, ikakhulukazi ngokwesimo sezingqondo, ibona abathe ukukhula, futhi ibona abanemiqondo ethe ukuqina kunabesifazane. Lokhu-ke, kunomthelela omubi ngoba, kudala ukuthi bona amadoda angazinaki izimo zezimpilo zezinqondo zawo, ngoba ethatha ngokuthi zi-right.